Ndzi tshame ndzi yimisiwa hi maphorisa ya le magondzweni ndzi ri endzeni ka movha lowu a ndzi famba ni ndyangu wa mina, kambe a ku ri hi mhaka ya leswaku ko a ku ri ni movha leyi nga yiviwa leyi a yi fana ni leyi a ndzi famba hi yona. Kambe swi ndzi tsakisile ku vona leswaku maphorisa ya le magondzweni maendla ntirho wa vona leswaku hi tshama hi hlayisekile tanihi vaakatiko.

Ndzi nga n'wi hlamusela leswaku mfumo wu veka vadyuhari emahlweni, kambe wu endle leswaku tihakelo to va va kota ku famba endleni hi mathekisi kumbe wona mabazi wu hungutiwile kumbe wu yisiwe ehansi leswaku vadyuhari va ta kota ku va va fikelela. Kambe ndzi nga n'wi hlamusela leswaku u fanele a hakela mali muni naswona vakhandziyi van'wananyana lava na nga ri ki vadyuhari vona va hakela mali muni leswaku a ta vona leswaku u hunguteriwe mali yo fika kwihi.

Tiraka letikulu ti famba na mijeko yo tshuka ku ku lemukisa leswaku movha leyi kumbe tiraka ya leyo yi nga le mahlweni ka wena yi kulu naswona yi na swilo etlhelo leswi nga ku vavisaka loko u yi tshinelela ngopfu.

Timovha ti nga boheka leswaku ti endleriwa ndlela ya tona leswaku ti nga ti kumi tihlanganile na swiporo kambe na vakhandziyi va fanele vaendleriwa ni ndhawu leyi va nga ta kota ku yima eka yona ekusuhi na swiporo.

Magoza ya vuhlayiseki lawa ndzi faneleke ndzi ma landzela loko ndzi ri karhi ndzi khandziya xitimela hileswaku loko xitimela xi yimile minyangwa yi pfulekile hi kona ndzi nga ta khandziya e xitimeleni, naswona loko ndzi chika xitimela xi fanele xi va xiyimile naswona minyangwa yi pfulekile.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va ambala timpahla leti kotaka ku vonaka na vusiku naswona va famba ni ma torch leswaku va ta kota ku vona laha fambaka kona, na tiselulafoni ta vona kumbe maqingo ya vona ma tshama eka ndhawu leyi nga hlayiseka.

Mathekisi i ndlela yo famba leyi rhandzekaka eka vanhu vo tala hileswaku mathekisi a ma teki nkarhi ku va u fika laha u fikaka kona hikuva mateka vanhu vo tala hi nkarhi wun'we, naswona a wu yimi nkarhi wa ku leha leswaku thekisi yi tala yi ta kota ku famba.

Minxavo ya mpfhuka lowu finaka yi hambanile eka vukorhokeri bya e-hailing byo fana na Uber hileswaku eka Uber u va u khandziyile u ri wexe, kumbe na lava u lavaka ku famba na vona kambe yi ta eka wena yi ta ku teka yi ku yisa laha uyaka kona yi nga hundzi kun'wanyana.

Swi nga endla leswaku munhu hi tiva tindlela to tala na to hambanahambana ku ya endhawini yihi, kambe swi nga endla na leswaku hi kota ku komba ni vanhu lava va humaka matikweni ya lehandle tindlela ta hina.

Bazi ri fanerile leswaku ri va ni munhu loyi a ri hlayisaka loko riri eka riendzo, hileswaku vakhandziyi va tshama va hlayisekile naswona va fika laha va yaka kona hinkarhi.

Loko ndzi tshame exitulweni xa le mahlweni xa thekisi ndzi nga tsakela leswaku muchayeri a va na bulo na mina ku kondza ndzi ya fika, leswaku ndzi ta titwa ndzi olovile naswona ndzi hlayisekile. Naswona leswi swi endla leswaku mpfhuka wu nga twakali.

Vubihi byo tirhisa vutleketli bya xitimela hileswaku xitimela xi famba nkarhi wo leha ku fika laha xi yaka kona, kambe mbuyelo wa kona hileswaku xitimela xi na nxavo wa lehansi nakambe xa xaveka ku va u kota ku khandziya u ya laha u yaka kona hi ndzheko ya lehansi.

Mhaka leyi vanhu loko va koxa swilo swo karhi eka mfumo va ya hisa tibazi, ndzi vona yi nga lulamanga hikuva va ti onhela.

Tibazi ti tala ku tlula mpimo ngopfungopfu hi ku hela ka n'hweti kumbe ku hela ka lembe hikuva hi ku hela ka n'hweti na ku hela ka lembe hi laha vanhu va tlhelelaka emakaya va suka emintirhweni, naswona van'wanyani i nkarhi lowu va wu tirhisaka ku ya xava swo karhi emavhengeleni.

Makhombo kumbe khombo lama tolovelekeke lama fambisanaka na vutleketli bya nhundzu hi swipoio swi katsa ku va vanhu va chayisiwa kumbe switimela swiwa.

Hi ku ya hi vutomi bya mina ku hambana ka Gautrain na switimela swin'wana hileswaku Gautrain, u khandziya hi ndzheko ya le henhla ku tlula switimela leswi n'wanyana. Kambe Gautrain yi endleriwe leswaku vanhu va vona xiyenge xin'wana xa xitimela lexi tsakisaka ku tlula switimela swin'wana.

Switimela i ndlela yo famba leyi hlayisekeke hikuva xitimela laha xi fambaka kona a xi nge tshuki xi hlangane na xin'wanyana eka ndlela lexi xi fambaka eka yona kambe, xitimela xi famba hi rivilo leyi ringaneke ku va xitimela xi famba hi rona.

Ku hlwela ka xihahampfhuka ku ni switandzaku kusuhi vanhu van'wamabindzu va tshembela ngopfu eku tirhiseni swihahampfhuka leswaku va fika emihlanganweni ya vona va endla timhaka ta vona ta mabindzu kambe loko swi hlwela swi va onhela minhlangano ya vona ya ta mabindzu.